Tshameka metshameko ya seileketeroniki go ka nna motshameko ka gonne go dira gore batho ba gaisane, ba dirisane le ba bangwe. Gape ke tsela ya go itlosa bodutu ka nako e nngwe ka gonne o ka tshameka le ditsala kgotsa o le nosi, o itumedisa.

Go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ka namana. Batho ba le bantsi jaanong ba tlhopa go tshameka ka mogala ka gonne go motlhofo, go seswele madi thata, le gore ba ka tshameka le batho ba kgakala. Mme seo se dira gore metshameko ya ka namana e oketsege go se dirisiwe thata.

A leka Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Mobile Legends, Clash Royal kgotsa FIFA Mobile. Metshameko e e ka gonne e na le kgaisano e e tseneletseng mme e ka nthusa go itlosa bodutu le go kgaisa le batho ba bangwe.

Mo nakong ya gompieno batho ba dirisa dieleketeroniki go tshameka metshameko e e farologaneng. Didirisiwa tseno di ama tsela e metshameko e tumileng e tshamekiwang ka yone, ka gonne di dira gore batho ba kgone go tshameka le ditsala le batho ba kgakala, go tshameka ka nako nngwe le go itlosa bodutu ka bonako.

Ke rata metshameko ya se ileketeroniki ka gonne e kgalemela kgaisano le go e tlosa bodutu. Ke rata gore e kgona go tshameka le ditsala kgotsa batho ba kgakala. Ke se ke sa se rateng fela ke fa batho ba dirisa metshameko ka nako e e feteletseng mme ba lebala ka tiro kgotsa dithuto tsa bone.

Go tlhokega fa motho a batla go tshameka motshameko wa mo inthaneteng ka gonne o kgona go tshameka le ditsala le batho ba kgakala. Gape o itumedisa ka nako e e tshwanetseng. Metshameko e e tumileng ya mo inthaneteng ke jaaka Call of Duty Mobile le Clash Royal.

Fa o tshameka metshameko ya mo inthaneteng o sa kgaotse, o ka ama botsogo jwa gago ka gonne o ka tlala ka nako, o tshwenyega kgotsa wa tlhoka boroko. Motshameko wa me wa mmamoratwa ke Call of Duty Mobile gonne o kgalemela kgaisano. O ka tshameka le ditsala le batho ba kgakala mme gape o itumedisa.

Metshameko ya mo inthaneteng e tlhoka data ka gonne e tsamaya ka inthanete ka nako ya nnete. Fa o batla go tshameka, o tlhoka mogala wa data kgotsa tsa Wi-Fi mo mobile tablet-e kgotsa computer le gore o nne le nako e e lekaneng go tshameka ntle le go thibela.

Batho ba le bantsi ba tshameka metshameko ya mo inthaneteng bosigo ka gonne ba na le nako fela ka nako eo kgotsa go itlosa bodutu. Fa mongwe a sa batle go reka data e ko godimo, a ka dirisa Wi-Fi kgotsa a reka bundle e e leng nyana ko tlase, e e tla mo thusa go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka bonako le bana ba bangwe.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa matshelo a rona ka gonne e thusa go tlosa bodutu, go oketsa kgaisano le ditsala, le go ruta maano le bokgoni jwa go akanya ka bonolo. Bogologolo metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng ka gonne thekenoloji ya inthanete e ne e se tlhole, gape batho ba ne ba tlhoka didiriswa tsa eleketeroniki tse di matlhofo.

Dikotsi tsa metshameko ya mo inthaneteng di akaretsa go tsenywa ke batho ba ba sa tlhomameng, dikotsi tsa tshedimosetso, go iphetela bosola mo ditlhopheng, le go tlhoka boroko. Go bolokega o tshwanetse go leka go se di dire ka nako e e feteletseng, o seke wa aba tshedimosetso ya gago ya batho, o tlhomamisetse gore o tshameka ka ditsala tse di sireletsegileng le go dira dikabelo tsa nako ya tshameko.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gonne ba tlhoka Wi-Fi e e siameng kgotsa data e e lekaneng. Metshameko e e bonolo go fitlhelela e akaretsa Subway Surfers, Candy Crush, le Among Us. E ka tshamekiwang ka mobile mme ga e tsaya data e ntsi.